Dijalo tse jowang ka tsona ke tla etsa mohlala ka tamati. Tamati e kenyelletsa ka hare o reka le manyowa a teng a le mobu a matlafetseng hore o kgone ho jala ditamati tse lokileng tse kgethehileng.

Hangata taba e etsang hore batjha ba se ka ba le thahasello ya tsa temo ke hobane ntlha ya pele moo ba dulang teng ha hona sebaka seo a ka etsang ho lema teng le mobu wa teng ha ba ntlafala, wa ba hantle for ho lema dijalo di ka shwa ka pelenyana. Ya bobedi ke hore ha ba na thuto ya tsa dijalo. Ke ka re ha ba na tsebo ka ho jala le sekolong ha ba etsotelle haholo, hoba moo ba dulang teng ke yona ntho e etsang hore ba se ka enka.

Dihwai tsena ke ka re be ba tlameha ho patala tjhelete hore mme ba be le tjhelete e tla kgonang ho reka dintho tsa bona tse hlokehang hore ba jale ba jale ntho tse hantle tse leng hore ba tla kgona le hore ba di rekise dishopong tsa bona ba di rekisetse le batho ba kgone ho ba le bona hore ho be le tjhelete bonyane nyana e kenang ho bona e ba e jang hodima ho eo, e ntse ba e sebedisa jwale ke hore ba e patale ka tsela e nepahetseng. Fela ya kgwedi le kgwedi ba se ka fetola tjhelete.

Ntho e ke tla e etsa ke hore ke kwatiswa ke taba ya hore ha ke ya ke ke ka hlokomela hore tlatla di senyeha hoba ntse ke di behile ke itjwetsitse hore ke tla di ja nako e tlang. Jwale ya bobedi ntho e nkwatisang ke ya hore ha ke a hlokomela hore na nako ya tsona tsa hore di jewe e fetile kapa ha ya feta haeba e sa feta ke tlo kgutlela moo ke di rekileng teng ke mo jwentshe tsona hore nako ya teng ha e so fete. Empa tsona jwale di bodile haebe nako ya teng e se e fetile ya hore di jowe ke ka hoo di bodile ke tla di lahla. Ha hona moo ke tla yang teng kapa hona ka mokgwa oo ke tla etsang teng.

Taba ya pele ke tlo mo jwetsa hore a tsamaye a lo etsa pampiri tsa hore a kganne tsa molao hobane jwale o tla beha mosebetsi wa ka kapa kgwebo ya ka tsietsing. Ke tla batla motho e mong. Yena ha ntsa etsa dipampiri tsa ho kganna, a be a kgotse kemo behele mosebetsi.

Eya, ke ka re ho lokile le nna ke jale moba eo hobaneng taba ya pele ke na le dijalo tsa poone hobane lehlaka nne la poone lona ebile ntse le tshwana? Le lona leo la moba le batlile le tshwana. Ha e le hantle, jwale ha e no ba kapa ho eno. No thatafalla hore ke jale moba on o hlaha hantle, o lokile hoba mobu o tlo jalang ka ona o tlabe o ntso lokile o matlafetse. Ha ke no ba le bothata le ha e le bong ke ntho e hantle ebile e tlang. Etsetse eletsa le tjhelete e nngwe ka thoko.

Ho bohlokwa haholoholo hobane jwale ha ba jala jwalo ba tlameha ho etsa bonnete ba hore mobu o ntlafile haholoholo hobane jwale ha hona dijalo tse leng hore di tla hlaha moo dimela tseo leng hore di tla hlaha di lokile ha mobu o se ka loka ho hang hodima moo ke ho senya tjhelete ya bona hobane jwale ke ba ntse ba jala jwalo jwalo, empa ho se na nko e tswang lemina. Ke ka hoo ke reng. Ho bohlokwa haholo ho fetisisa ke ntho ya pele e le hore tlameha ba dule ba e lemolwa tsatsi le letsatsi.

Eya, ho bohlokwa haholoholo ho kenya dijalo tsa hao ka tlasa insurance hobane ho ke ho be le difefo tse leng hore di senya dijalo tsa batho di kenyelleditse le metsi e leng hore a ka senya dijalo tsa batho, e leng tsona tsunami bo eng ke ntho tse leng hore di iketsahalla feela ka hlaho ke hlaho ya lefatsheng jwalo ha ele jwalo insurance ke yona e tla thusang hore o se ntshe tjhelete pokothong ya hao ho lokisa polasi ya hao. Hodima moo o tlo o thusa le hore le wena o dula o na le tjhelete ka thoko o tlo ho hlokeha o e sebedisa o e sebedise ka tsela e nepahetseng.

Ba ka nosetsa dimela tsa bona ka tsela ya hore ya pele ba ke ba tshele metsi ka hara ntho e kgang metsi ba tshele metsi hoseng pele letsatsi le tjhaba haba qeta ba tshele metsi hape motshehare ka hara mpa ya motshehare letsatsi se ntse le tjhabile. Ba tshela metsi hape ka hara ntho e tshelang metsi ha tsatsi le tlo di kena hore bosiu dimela di dule di na le metsi. E nngwe ya tsona tsela ya ho nosetsa ke ya hore ba be le di pipe tse sitweng ka nako hore nako e itseng ke tsona. Dipula di tlo se etsa ka bo tsona ebile di ya ipabola ka botsona. The

Taba ya pele, ntho eo ha ya loka haholoholo hobane ba siya naha e le hore mo ke moo ba tswang teng ke moo ba holetseng teng ke hae bo ka hae jwale ba ka se se habo ba lebala moo ba tswang teng tlamehile. Ba be ba ne ba kgutlela moo ba neng ba tjhakela moo ba bontshe ba ntse ba tla ka morao hore o qadile kae hore ba ke ba fihlelle ba fihle le bona toropong ha ya loka haholo ka tsela tse ngata. Ya bobedi ke ka hore ekaba ba kenyetsa le tjhelete ba ka se siye fela naha feela jwalo so le hore ke sebaka se jang fela tje se sa etse tjhelete batho ba inkela sona feela tlameha ho be le motho ya salang a se shebile ka nako tsohle.